Ga o tsamaya ka tsela e telele ka sefofane ba kgona go dira gore batho ba kgone go shebelela TV, batho go tsenngwe music, or batho ba opele mo teng, go tlotliwa mo teng or le babereki ba ba berekang mo sefofaneng ba dirile gore batho ba feel-e gore ba sa tshoga. Ka hobane go na le batho ba palama mo sefofaneng ba na le go tshoga. So nako tse dingwe e dira gore ga o palama sefofane ba direlwe le gore le experience a gago ga o pala gonne sentle, go sa latlhega bo dibeke, o dule le batho ba ba siameng le gore le dule sentle ka maemo a a siameng.

Batho ba ngata ba ry-ang dikoloi ba e le gore ba rata go itira ga ba itse ke safety belt. Ha o tla ela tlhoko batho ba bangata ba ba ry-ang dikoloi, le batho ba ba ry-ang dibese, di-lorry, ga nke ba tsenya le di-safety belt mo teng mo .

Phetogo tse leng goreng di tla tlhokomela bagodi, ke taba ya gore dikoloi, ba dire make sure gore ha mogodi a tsamaya mo tseleng ba mo tlhokomele, le gore ba sa shout-a le bagodi ha ba feta mo dirobotong. Ba dule ba ntse ba na le patience, le gore ba itlhokomele ba shebe le bagodi gore ba tsamaya sentle. Le gore ba sa tatisa bagodi le gore ba ba sa ba shout-a le mo tseleng kamano. Most of the time go etsagala gore batho ba ba ry-ang mo tseleng or ka metlha yotlhe, batho ba ba ry-ang mo tseleng ba na le go shout-a le bagodi ba re ba tsaya stadig mo tseleng.

Plek-e e ne ke le gore kile ka ya ko metsing ka yone ke ko Durban, go na le poleke e nngwe ko Durban e le goreng ke go na le metsi teng especially ko lewatleng, gape kile ka palama sekepe teng moo, re tsamaya sekepe mo teng moo. Go ne go le monate tota, mare metsi ao a na kga boshula a nkga letswai mare ke ne tshogile ka nako eo.

Ga ke le mo leeto le le telele ntho ya ntlha e tla e dira gore ke thibele gore ke sa kry-a kotsi mo tseleng. Ke gore ke dule ntse ke tlhokometse tsela, ke tlhokometse le di road sign mo tseleng, ke tsenye le safety belt ka metlha yotlhe mo tseleng. Le gore ga go tla diragala gore ke kopane le kotsi mo tseleng, ke dire make sure gore ha ka jaga mo tseleng, gore ke sa lemala thata ha e le gore go tlhagela kotsi mo tseleng.

Melemo e leng gore ya diragala e batho ba e leng gore ga ba ithuta ka o ne mo tseleng, ke taba gore batho ba ba bangata ba e leng gore ga ba ithuta melao ya tsela ga go diragala gore ba kopane le melao ya tsela ha ba itse le gore melao ya tsela e mean-a eng, le di road sign gore di mean-a eng, so e dira confusion mo bathong. Gore le batho ba ba ry-ang ba dira gore go tlhagele dikotsi mo tseleng.

Letshwao la tsela le le supang fa ba tsamaya ka dinao e diragala thata mo tseleng e le goreng e na le bana ba sekolo. Ke yone ya go bontsha gore ko o tlo go ry-ang teng gaufinyana, go na le batho ba tle gore ba tle go heta and a gona di-robot teng. So o dule o ntse o le aware, o dule o ntse o itlhokometse, o dule o ntse o shebile, o butse matlho. Gore go na le batho ba tle go tsamaya teng, tsela eo e leng gore o e bonang eo, ke di sign tsa di tsela meikokobetso ya tsela e le gore ya tlhagisela. Gore o kgone go bona, o kgone go nna aware, o dule o ntse o shebile, gore go na le batho ba e le gore ba tla kgona go heta motse. So diragala gore wena o sa jega mo tseleng, ka metlha yotlhe.

Batho bao ga ba tlo go kgona go itse gore ba bona kotsi mo tseleng, kao bana ha ba ithuta le go drive-a ga ba itse melao ya tsela. So ga go diragala gore go tlhaga kotsi mo tseleng. Ha batle go tlhaloganya and ga ba tlo go itse because kgale ba sena kitso eo. ba na le kitso eo ya gore ba ithute gore ga go tlhaga dikotsi mo tseleng ba bereke yang le gore ba dire eng.

Batho ba ba tla thibela gore bana ba sa palama di-container, le or gore bana ba saya ko setšhaba se sengwe. Ke gore maponesa a dula a ntse a le teng le gore le dilo dikepe tseo ga di tsamaya di tsentse dilo tseo le di-container tsa dijo, diphologolo, diaparo di dilo di ntse di setšhiwa ke maponesa, a a berekang teng mo dikepeng tseo. Go go thibegela gore go sa tlhagela dilo tseo tse di snacks tse e leng gore di a diragala mo lefatshe le re le phelang. Ha go latlhegetswe ngwana go batlagala gore ga go belaelwa e le maponesa gore bana go na le possibility ya gore bana ba tsamaile mo dikepeng. Go e isiwe dikepe maponesa a search-e dikepe tseo go dira gore ba itse gore a mme ngwana a nnete-nnete a mo tsamaile nang mo contain-eng eo.